Ntho e ke nahanang ka ntho tse kaofela ke hore batho ba ka se fihle Limpopo. Ba fihla fela ba nka dintho tsa ba fihla, ba kga meroho feela jwalo. Ba sa kopa batho ba dipolasi ha wa lokela hore ba etse jwalo.

Kgwebo e nna ke ne ke tla etsa ke ne ke tla bula moo batho ba tla kgonang ho etsa moriri wa bona. Ke bulele batho plek-e moo ba ka kgonang ho jalla teng. Ba kgone ho fumana dijo hobane bongateng ba batho ba dulang polasing ya ka mo nna ke dulang ha ho na dijalo. Ba bangata ba butse dikgwebo tse rekisang dipompong, nthonyana tseo tse jwalo.

Bokamoso bo ka thusang temo e jwalo ke hore batho ba bangata ba tlo fumana dibuka. E re ke sa re batho ba bangata bana dikolong ba tlo fumana dibuka. Ba ka kgona ho thola dipampiri. Batswadi ba ka se ye di dikgwebong ho lo reka dibuka kapa dipampiri tse hlokahalang sekolong.

Ntho eo nka e etsang ka letlalo la diphoofolo, o ka etsa dikobo, o ka etsa ntho o ka e aparang. Ba bang ba sebedisa letlalo la diphoofolo ho ja. Ba bang ba di beha kantle. Ba bang e thusa hape ho dingaka tsa setso.

Ke a tshepa hore meroho e re fa bophelo hape re tlo kgona ho phela hantle. Hobane ke di-mineral-e tse ding tse etsang hore batho ba mona lapeng ba hole haholo bo mme haholo batho ba baholo. Hobane e se e le dilemo tsa bone se di ile hodimo haholo. Jwale ba tlamehile hore ba je moroho hore ba kgone ho phela.

Ahe ntate le kae? Ke ne ke ka baka ho jwetsa hore polasi ya ntatemoholo o tla e fumana mona ka mo Dobsonville. Ntho eo nka e etsang ke hore le ka namela taxi kapa ha le tla ka koloi, le tla fumana motse toropo o bitswang Dobsonville Mall. Ha le qetile, le tla theoha ka letsoho le le nyanyane, ha le qetile, le tla fumana bomme ba rekisang meroho ha le se le le moo le tla botsa hore Waqekwane ke ko kae. Ke ntlo ya bobedi ho tloha bo mmeng bao ba rekisang moroho ke polasi ya ntatemoholo.

Ntho e tlamehileng a etse ke hore a dule a nwesetsa dijalo tsa hae, a dule a na le metsi hore a se ke be a lahlehelwa kapa dilemo tsa hae di ya shwa hobane ha o se o lemile haholo, ho sena metsi dijalo tsa hao, di shwa kaofela. Empa nthwe ya tlamehileng ho etsa ko ho dula a jala ha se e le mariha hobane pula dina haholo moo.

Ntho e nka ba jwetsang yona ke hore nthwe ba e etsang ha ya nepa haholo. Hobane ha o le motho o tlamehile ho thusa motho o mong. Motho ke motho ka batho ba bang empa bona ha ba se ba kena ba utswa poone ya ntate Kolobere e etsa hore ebe batho ba babe setjhabeng. Ebe batho ba babe lapeng la rona. Nthwe nka ba jwetsang yona ke hore nthwe ba e nka e etsang ke ho nka terata ya ntate Kolobere, ba e lokise ba kwalle hore ba sa utswa dikgomo, ba se be ba kena hape ba utswa dipoone tsa hae. Le dikgomo hobane se di kena ka mane, di itjella tsona. dijo tse jwalo. Di etsa hore monga polasi a se ke be, a fumana tjhelete.

Ho tsubella dijo ke mokgwa o mong wa ho di boloka. Ee, nthwe nka o jwetsang yona ke hore ho di tsubella ka hara fridge ke mosebetsi o motle haholo, empa o se ke be wa di beha for nako e telele. Mohlomong matsatsi a mahlano a mane, o se ke be wa di beha hobane di tla tloha di bola. Ha di bodile jwalo, o ke ke be wa kgona ho di ja kapa wa di fa motho o mong a dije. Empa ho di boloka, o di behe hantle tsona ke moetlo o sharp-o. Ke moetlo o o etsang hore o kgone ho iphekollela dijo tse leng tsa hao.

Ntho e nka e buang ke hore dijalo tse ding o ke ke be, wa di lahla ha se di senyehile. Ntho eo o ka e etsang ke hore o ka kgona ho di nka o di hlatswe ha o so di hlatswitse dipeo tse ka hare wa kgona ho di arohantsha. Ha o qeta ho di arohantsha, o di kenye ka hara mobu, o be o jala tse ding tse ntjha e seng hore o tsamaye o lo di lahla. Empa o ka kgona ho di nka nka kgona ho di nka ke di ke kope aunt wa ka hore a tsamaye a lo di fa bana ba hlophehileng. Ke ke ke se ke be ka di lahla. Hobane ba bangata bana ba robala ba sa jang mohlomong tsona dijalo tsa ka tse ding di ka thusa haholo setjhabeng.

So, ya polasi e amana le batho ba jalang batho ba rekisang dintho tse ding, ekaba hore ba rekisa dijo, ba rekisa diphahlo ba bang ba rekisa dieta. Ho ya ka hore polasi ya hao ke polasi e jwang, empa tsamaiso ya polasi ke moo o etsang tjhelete teng.

Ho bolela nnete ditlama nna heso, re ijalla tsona. Jwale ditlama tse ke di ratang ke tapole, le carrot-e, ke tsona tse ke di ratang haholo.

Ntho e nka e etsang ke hore motho o rekiswang motho wa rapolasi ntho a ka e etsang ke hore a ka etsa hore batho ba fumane moo ba ka robalang teng. Ha ntse a rekisa feela jwalo, a ka ahela batho moo ba ka robalang hobane o ka ke be wa rekisa moo robalang e tla ba ditshila haholo, batho ba tla ja ditshila.

Ntho a tlamehileng ho e etsa ke ho tlisa ID ya hae. Lebitso la khamphani le a sebetsang ho lona. O qadile neng ho sebetsa, o qadile selemo se feng? O sebedisitse o sebetse dikgwedi tse kae hore a kgone ho fumana UIF hobane ho na le mesebetsi e meng o ka sebetsang. Empa ha o thole UIF o ka kgona ho iketsetsa yona wena as mosebetsi mosebetsiwa o sebetsang teng.

Ke a tshepa hore ha o le rapolasi o batla ho siya bana ba hao le polasi nthwe nka e tjhong ke hore o ka e fa bona kaofela ba kgone ho ithuta ho hodisa polasi. O se ke be, wa ba le o mo tshepang haholo le ho sa mo tshepeng. Bana tlamehile ba fumane ka ho lekalekana, e leng bona, ba le bane jwalo ba tla fumana half half half half half half half half.